Yho, yayimini embi kakhulu leyo kum ngoba kwakunomsebenzi ekwakumele ndiwenze, ekwakufuneka ndiwugqibe kwangexesha. Ngoku ucimicimi wombane wabangela into yobana ndingakwazi uwenza loo msebenzi kwaye ndingakwazi nokuwugqiba ngexesha elifanelekileyo. Yayindidimaza kakhulu le nto kwaye indibangela into yobana ndibe nexhala ubana ndizawukwazi njani ukuwenza ndiwugqibe lo msebenzi kwangexesha. So ndaye , kwafuneka ngoku ndizame imali endandingenayo ngelaa xesha, ndithethe nabahlobo into yobana abanokwazi ukundiboleka imali enga ukuze ndithenge idatha ndize ndikwazi ukugqibezela loo msebenzi. Kwakungekho lula kodwa ke ekugqibeleni ndaye ndakwazi ukufumana umhlobo owakwazi kundinceda, waze wandinika imali eyaneleyo ndathenga idatha ukuze ndiwenze ngokuphumelelayo umsebenzi ekwakufuneke ndiwenzile.

Ziyingozi kakhulu ngamaxesha, ngamanye amaxesha ezi webhusayithi zokuncokola ebantwaneni. Ngokomzekelo, ziye zibafundise into yobana, okokuqala ziba bhekelisa ngakumbi kubazali babo okanye kwizalamane zabo. Uyofika behleli kwezi fowuni bengancokoli namntu, loo nto ilenze luphele ulonwabo okanye uxolo entsatsheni because wonke umntu ujongene nefowuni yakhe. Ziphinde zibafundise indlela engafanelekanga yokuthetha. Ndiqaphela umntana ngoku sekeqalisa ukuthuka kwaye esebenzisa ezi zithuko azibona kula makhasi okunxibelelana. Iphinde okunye zibafundise into yobana ubuhle nokunxiba ngendlela ethile yeyona nto ibalulekileyo kweli hlabathi. Ukuba nezinto, ukuba neemoto, ukuba neezindlu ezinkulu yeyona nto umntu kumele abe nayo. Zingababonisi into yobana mhlawumbi zibafundise ngembeko, ukuthanda abantu nokuhlonipha. So, ziyingozi ngolo hlobo.

Ukubona abantu beqhayisa ngezinto abanazo akukhuthazi, kwenza lo ubukela azive yena emncinci engenanto kwaye enomona ngenxa yalowana kwaye efuna ukuba nezaa zinto. Ezinye izinto, ukubona abantu benxibe ngendlela ethoba isidima. Nako akukhuthazi, kufundisa abantwana indlela yokungakwazi ukuziphatha. Kwangaxeshanye ukubona imiyalezo ene-language engakhuthaziyo, mhlawumbi ethukayo nayo akusincedi nganto, because ifundisa abantwana indlela engafanelekanga ukwenza. Phofu ke ayichaphazeli nje abantwana, nathi abantu abadala iyasichaphazela. Sizibone ngoku sesisenza izinto ngendlela izinto ezenziwa ngayo kwi-social media. Okanye sesithetha ngendlela ekuthethwa ngayo phayana, mhlawumbi eneendlela ezithukayo okanye iindlela ezithoba isidima. So ziba lucelomngeni ngelo hlobo ii-websites zethu zokuncokola.

Apha kwakune-assignment endandiyifumene ebaluleke kakhulu ekwakumele ndiyigqibe ngexesha elithile. Ngoku ucimicimi waye wayiphazamisa le assignment ngohlobo lobana ngoba ndandisebenzisa ilephuthophu ukuze ndiyenze ndisebenzisa kunye neWi-Fi. Wayiphazamisa kuba wadileya ixesha ekwakumele ndiyisabhmithe ngayo and kwakufuneke ndiyisabhmithe ngaloo mini yayikhona, kwakune-load shedding. Ngoko kwakunzima, ngexesha eyenzekayo ndandinestresi ndingayazi uba mandenze ntoni. Kodwa ke ndaye ndacinga into yobana ndingasebenzisa idatha esefowunini yam. Ngoko ndaye ndathenga idatha ndaze ndayifaka, ndahotspota ke ngoku kwi-laptop yam ukuze ndikwazi ukugqibezela loo msebenzi kwakumele ndiwuhambise.

Into enokubangela into yobana umsebenzi okokuqala ungagqitywa ngexesha elifanelekileyo uze uphinde kwangaxeshanye ucothise okanye ubangela into yobana .

Andifuni uphosisa andiyikhumbuli mna eyam iphasiwedi yeWi-Fi. Into endisoloko ndiyenza xa ndiphumile kuyo kukuyifuna kwii-siblings zam, kubantwana basekhaya, okanye ndithathe yona ndiyibhale phantsi. Okanye ngoku kuba ke sisebenzisa ezi fowuni ngoku zismati ziye zingayilahli le phasiwedi. Mhlawumbi ndingahamba ixesha elide ndiye endaweni ngaphandle kwale Wi-Fi yam kodwa xa ndibuya ngokuqhelekileyo izawube seyizikhonektha. So sekumnandi ngolo hlobo kodwa if ever bekuthiwa akukho njalo, ndingumntu osoloko eyilibala kwaye ndiye ndiyibhale phantsi ukuze ndingayilibali.

Xa ndandinemithingi ekwakumele ndiyingene kwaye ndabe ndingenayo nedatha, into endaye ndayenza okokuqala xa ndandinale mithingi, ndaye ndafumana i-phone call ethi kufuneka unemithingi esimele siyingene ngalo mzuzu. Ndabe ndiyikhumbula kanene uba oh kanene bekutshiwo but ndabe ndiyilibele. So into endaye ndayenza ke because ndandingenadatha ngalaa mzuzu, ndaye ndakhangela because ndandisetawuni, ndandisedolophini, so ndaye ndakhangela ke kwezi ndawo zineWi-fi emahala ndaye ndahotspotha kuyo ukuze ndikwazi ungena loo mithingi. So ndasebenzisa ke ii-earphones ukuze ndingakwazi ukuphazamiseka, ndize ndikwazi ukumamela kuhle. Kwenye, kwenye ndaye ndacela umntu endimaziyo owayenedatha eyaneleyo into yobana ndicela andihotspotise xa kwakufuneke ndingene enye imithingi endaye ndafowunelwa ngumhlobo echaza ukubana kunemithingi esifuneka siyingene. So ukusebenzisa ezo ndlela zimbini kuye kwandinceda .